Le nto ixhomekeke phaa kwaba bantu babakhokheleyo, kuquka ke nookhankatha kwaphaya kwaphaya kule ndawo bazawube behleli kuyo entabeni. Bafundiswe ukuba yonke into ilungiswa ngendlela ephucukileyo, asikho isidingo sokulwa kwaye elaa nqanaba labo yobukrwala liyadlula. Kwaye akufuneki xa lidlula, lidlule nemiphefumlo okanye nezingqala kuyo yonke into bazawube bexoxa ngayo okanye bethetha ngayo.

Le nto iyichaphazela kakhulu inkcubeko yethu ngoba abantu abanintsi ngoku sebekholelwa, ngakumbi ulutsha, ukuba okona kutya kusemgangathweni koku ukuthenga, ezi fast food, oku kutya kuthengwa ezidolophini ekungaphekwanga emakhaya. Bakholelwa kukuba kukona kusemgangathweni kwaye laa nto iyayichaphazela kakhulu inkcubeko yethu ngoba ngoku nakwezi ndawo ngoku ezidolophini ezinye iindawo seziqalile upheka ukutya kwesiNtu okufana nemifuno. Ithi ke loo nto leyo kuzawugqibela kungenwa kule inkcubeko yethu beyitshintsha, ufike kwezinye iindawo kuphekwe le mifino ifakwe nee-spices inongwe yenziwa yaye yala maxesha. Kuthetha ukuthi ke inkcubeko yethu iya ingenwa, ingenwa ke ngoku ngolunye uhlobo.

Ingoma endinothi mayidlalwe kakhulu yile, ikhona ingoma iculwa ngumfana walapha e-Eastern Cape ethi ndiye ndinabantu bam, ndinabo abantu bam abazalana nam. Ndiyayithanda kakhulu loo ngoma leyo iculwa nguMr Vee Sholo, yeyona ngoma le endiyithanda kakhulu emanyanisesa izihlobo okanye izalamane kulo msitho uzawube ubanjiwe, kuloo nto yenziwayo ekhayeni.

Ewe, kubaluleke kakhulu ukufundisa ulutsha ngeeresiphi zokutya kwesiNtu ngoba kuyo yonke into esiyenzayo kwimicimbi esiba nayo yesiNtu kusetyenziswa, kuphekwa oku kutya kwesiNtu, akushiyeki oku kutya kwesiNtu. Kube khona imicimbi edinga kona kodwa uba kunganxitywa nanto oku kutya kwesiNtu ngokokuxhomekeke kulo msitho okanye kuloo nto yekhaya ezobe isenzizwa. Ngoko ke xa ulutsha lungazukwazi ezi iresiphi iba yingozi kwaye iba yingxaki, iyawuba yingxaki nakwikamva lalo olo lutsha ngoba amasiko awapheli, awayekwa, amasiko nezithethe.

Mamela ke mzukulwana, into ozoyenza xa upheka le mifuno, uzayithatha udibanise yonke le mifuno entweni enye uyihlambe ibe klini uqiniseke ukuba icocekile. Emveni koko ubeke itreyini uyinqunqe. Uqiniseke ukuba uyinqunqisisile kakuhle, ifayini. Udibanise ezi zipinatshi, uNotyobosini, imithwane yonke uqokelele ugalele embizeni, uyipheke ivuthwe. Xa sewuyiva uba ivuthiwe, uthele ityiwa, uthi chatha iswekile, uthele ukrakra uthele ikrakrisa. Xa ugqibothela ikrakrisa ugalele mgubo, uyazamisa ibe sisigwampa. Emveni koko uqiniseke uba ubhadlile utsho ke ngoku uyiphake.

Into yokuqala ke endiye uvuka ndiyenze mna before ndiye esikolweni, ndivuka ekuseni ndiqiniseke ukuba umakhulu ndimenzele iti ekuseni. Ndivuka ndimenzele iti umakhulu ndivulele neenkomo emveni koko. Before ndibe ndiya esikolweni funeke ndiqiniseke ukuba iinkomo ndizivulele. Ndihlambe ke ndilungiselele ukuthini? Ukuya esikolweni. Nalapho ndizihambele ngeenyawo ndiyofika, akho moto, akho ntoni, ndihamba ndiyofika esikolweni.

Umqa kaloku mzukulwana wam, indlela ophekwa ngayo, uthatha ithanga okanye umxoxozi, loo nto uzobe uyisebenzisa ngoba ke umqa awuphekwa ngohlobo olunye lwethanga. Uthatha ithanga ulixoze ulixoze ulixoze ulifake emanzini. Yonke into ke iyahlanjwa, uyifaka emanzini emveni koko ulipheke. Xa selithambile elaa ithanga, ugalele amanzi phaa ibe busidudurha kwelaa ithanga laa nto ukwenzela uba ukwazi uba xa ugalela umgubo ingaqini kakhulu, ibe yinto enamnam emnandi. Emveni koko xa sengoku laa amanzi wakho phaa seyishushu futhi ibila laa nto ibusidudurha, ugalela umgubo uyazamisa. Uyayilinda ibhadle, uyayophula, uyatya, ithambe.